Uqala ngokugalela iflawa edishini enkulu. Ukha iikomityi eziyi-eight, uwugalela. Ube sowugalela intwana yetyuwa, ugalele icephe elipheleleyo leswekile. Ube sele ugalela neyisti, ufake namanzi, uxove. Emva koko xa sele inyukile intlama, uthambisa isitya sakho ngamafutha ube sowufaka intlama yakho, ugalele amanzi abilileyo, ubeke isitya sentlama uvale. Emva koko idombolo lizovuthwa.

Umalume nobhuti bazosinceda ekuxheleni le gusha. Bazoyixhela, emva koko bayinqunqe. Thina sizoyihlamba siyifake embizeni. Bazawuphinde basincede ngokusenzela umlilo, bawubase. Sizofika thina umlilo sele ubasiwe. Ngaloo ndlela bazawusincedisa.

Ukuze ukwazi ukuyokwaluka kufuneka uqale enkosini uzokwazi ukufumana ileta, uzokwazi ukuya kumasipala azokwazi ukukunikeza isitempu sale leta. Emva koko uya kliniki noma esibhedlela ukuze bazokuthatha amagazi baqiniseke ukuba asikho isigulo ogula siso esingabangela uthelele abanye. Emva koko uthatha zonke ezi ncwadi uzibuyisela kwingcibi, yiyo ezokwazi ke ukubona ukuthi uyafaneleka ukuba ungayokwaluka.

Apha elokishini abantwana abakhuselekanga. Kukhona iimoto ezithatha abantwana zibadlwengule. Kanti okubuhlungu kukuba xa behamba bebodwa bengahambi ngokwamaqela, kukhona abafana bonqevu abangababamba babathathele izinto abanazo. Kanti ukuba bebe ne-transport bebezokwazi ukufika ekhaya bekhuselekile, nasesikolweni.

Umama womkhwetha udlala indima enkulu kakhulu ngoba okokuqala, kufuneka ahambe naye nomntwana xa beyofuna ileta kwaNkosi ukuze angqinisise ukuba lo mntwana ungaphezu kweminyaka eyi-eighteen. Naxa ezoya esibhedlela eyothatha amagazi, kufuneka ahambe nomzali wakhe ukuze bazokwazi ukubona ukuba lo mntwana ugula zeziphi izifo. Kanti ngumzali okufuneka azise inkosi ngokuthi unomntwana osehlathini. Nengcibi kufuneka iye yafunwa ngumzali, bazokwazi ukuthethisana ukuba yintoni, ziintoni ezidingekayo njengoba bephaya ehlathini.

Ndizoqale ndazise usapho ngesigqibo endisithathileyo sokufuna ukubulela. Ndiqiniseke ukuba bazokwazi ukufumana ukutya okwaneleyo bonke abantu abazobe bekhona. Ndazise oomakhelwane endifuna ukubamema ngokuthi ndifuna babe khona kulo msitho wokubulela usapho.

Kubalulekile ukusebenzisana xa kusenziwa amalungiselelo okupheka ngoba xa kuzophekwa kuzawudingeka iinkuni zokupheka, kubaswe phantsi. Xa amadoda ekhona anele, azokwazi ukucanda ezi nkuni, babe oomama belungiselela ukuxova isonka, bazopheka umngqusho nolusu. Ngoba ezi zinto zifuna ixesha elide, azikhawulezi ukukhawuleza zivuthwe.

Ndingatsho ndithi luyayifeza injongo yalo ngoba abafana xa bebuya entabeni bayayazi ukuba ngoku kufanele baziphathe kanjani. Izinto abazifundiswayo zibanceda ukuba naxa sebebebadala bakwazi ukubonisa intlonipho ebantwini ekufanele babonise intlonipho kubo, kunaxa umntwana ezobe eyinkwenkwe esenza izinto zobukhwenkwe engabacingeli abanye abantu.